Nceda qala kwakhona uyojonga okokuba zithini iindaba zakho zendlu. Yeyiphi le ndlu ufuna ukuyithenga, ibe iyimalini. Uba ukuze ujonge ukuba yiyiphi imali onokwazi okokuba uyifumane.

Ewe kuyafikeleleka, kuba kaloku xa umntu esebenzisa kakuhle imali usenokwazi okokuba afumane isibonelelo. Then akwazi ukuba makathenge indlu yakhe okanye akwazi ukuba azibekele imali, then akwazi uba makazithengele indawo eyeyakhe.

Kubalulekile kuba kaloku umntu usenokuzibophelela entweni kanti ifuna izinto ezingaphaya kwamandla nezinokwazi okoba makazifikelele. Ngoku kubalulekile okokuba ngaphambi kokuba umntu azibophelele entweni makaqiniseke ukuba uyaziqonda kakhulu zonke izinto ezidingekayo kuye nezinto ezilindelekileyo ukuba makazenze.

Ndiyakuthanda ukusebenzisa i-app yebhanki i-ATM. Kuba kaloku kulula ukuyisebenzisa yaye kulula nokokuba ndifake imali, ndithumelele abantu imali kuyo. Nokubona kwakhona ukuba ndinamalini kwaye ndisebenzise malini, ndiyisebenzisa njani. Nokuzenzela kwakhona ibhajethi kwakuyo.

Abantu abanintsi abakhululeki xa kuthethwa ngezi zinto, kuba bacinga ukuba xa ke kwathethwa ngokufa okanye umasingcwabane loo nto leyo ithetha okokuba sele sebezawufa, okanye bavakalelwa okokuba izabazisela amashwa loo nto leyo. Ngoba loo nto yenziwa kuba bayoyike ukuthetha phandle ngemibandela.

Ukuba nomasingcwabane kuyingenelo kakhulu kuba kwenza ukuba abantu abashiyekileyo bangabi nestresi sokuba bazawudibanisa ntoni ukuze kungcwatywe loo mntu lowo. Kanti kwakhona kwenza nokokuba abantu bakwazi ukuba baphole ngendlela okokuba bakwazi ukuba bazongcwaba njani, benze nee-plans ezithile ezifanelekileyo.

Ndicinga ukuba ukuyithumela ngebhanki yeintanethi yeyona inobungozi. Kuba kaloku kusenokuba easy ukuba abantu bahekhe okanye yes bahekhe ifowuni, bahekhe neephasiwedi, njalo njalo. Kanti xa kusetyenziswa ibhanki ngqo kuba nzinyana ukuba bakwazi ukufumana ezo nkcukacha.

Kukho iimali ezinintsi ezangezelelekileyo njengokufumana imali yamagqwetha, eyokufumana imali eza kuncedisa ukufaka izinto okanye uthenga izinto zasendlini. So, zikhona zinintsi iindleko ezikhoyo ekufuneka ziqwalaselwe, ingakumbi le yamagqwetha nokuba ukwazi ukufumana i-title deed, njalo njalo.

Abantu abanintsi bavakalelwa kukuba ukufumana indlu yeyona nto ibalulekileyo kuba yinto ezawuhlala ihleli, yaye izawusetyenziswa nazizizukulwana ezininzi ezilandelayo.

Kubalulekile ukusebenzisa le app. Kuba okokuqala, iyanceda ekubeni wonge ixesha kunokuba uye etawuni uyofola ilayini ende, loo nto leyo ikongela ixesha. Kanti okwesibini, ikongela nemali yokokuba uyisebenzise ukuba uye le edolophini. Kanti okwesithathu, ikongela nexesha lokokuba ukwazi ukwenza izinto zakho lula efowunini. And then ukwazi nokokuba uthumelele abantu abakude imali and then ikongela kwayona imali le yokokuba ubathumelele ngale boyisebenzisa.

Iiklabhu zesitokfela zidlala indima enkulu kakhulu ekongeni imali nasekuyityaleni, nasekuxhaseni ngemali injongo ezithile. Ngoba abantu abanintsi badla ngokokuba bonge imali yabo ngezo ndlela ukuze bakwazi uba baphumeze iinjongo zabo ezithile ngaloo mali leyo.

Intle kakhulu into koba nifune ukuzithengela ikhaya lenu lokuqala. Yaye kubalulekile ukuba nifumane umntu ozoba nolwazi lokokuba nifumana phi indlu, nifumane namagqwetha afanelekileyo ukuze akwazi ukuninceda. Nize nikwazi nokokuba nifumane umntu ozonibonisa indawo ekhuselekileyo eningathenga kuyo ikhaya.

Le nkampani uyisebenzelayo inobungozi kakhulu. Kuba kaloku bathi uzofumana ukuba, ukuze ufumane ubutyebi kufuneka ubhatale imali ethile uze ufake nabantu phantsi kwegama lakho. Loo nto leyo ibonakala ngathi ibubukrelemqa bobuqhophololo nemali yakho, uzikise naloo mali yakho kanti.

Imigalelo eminintsi iye ibangele uncedo kakhulu. Yaye kwakhona xa ufumene abantu abathembakalayo kunye nabantu abazoqhubana thembeka ibayingenelo kakhulu kuba abantu bayakwazi ukuba baseyive imali enintsi kuyo. Kanti owuphi umntu uye wafumana umgalelo onabantu abangathembekalanga, loo nto leyo isenokwenza okokuba umntu alahlekelwe yimali enintsi kakhulu. Ngoko kubalulekile ukuba umntu afumane umgalelo onabantu abathembakeleyo.

Akumnandanga kuba kaloku sele isukelo lokuba ndizawufuna ukuthenga ntoni kulo nyaka wam wokuqala ndiphangela. Ukufumana izinto ebendikade ndizidinga uncedisa ekhaya njalo njalo. Ngoku ukuphinda ndibuyisele kwakhona imali kaNSFAS loo nto leyo yenza ukuba emva kumacebo kunye nee-plans zam.